Ke ne ka itshoka go tsamaya ka terena go ya Gauteng, mme ke ne ka itshoka le fa ne go tletse thata. Ebile go tletse le magodu le bonokwane, le bogodu bo le bontsi mo teng ga terena, mme ka gore ke ne ke sena ha ke ka dira, ka ke itshoka fela, fela fa nka fitlha ko ke yang.

Go tsamaya ka sefofane nako e leele, tota ruri go a lapisa. Mme se se itumedisang ke gore, go tsamaya ka sefofane o itemogela dilo tse dintsi, ebile o kgona go bona le lefatshe o le kwa godimo. O bona bontle jwa lefatshe, ebile o kgona go ithuta le dilo tse dintsi tsa lefatshe, o le mo sefofaneng.

O tshwanetse gore a ye go dira passport-o, a dire le visa, fa a fetsa a ye go reka ticket-e ya sefofane, e be a ya ko bo emeladifofaneng, go ya go palama sefofane go ya kwa nageng eo. Mme fa a fitlha ko boemeladifofaneng, a fetolele currency ya kwa a yang go fofelang teng, gore fa a tsena kwa Nigeria a ba sa dirise ranta, a dirisa naira.

Go dira dilo bonolo mo mokgweetsing ya sa tswang go ithuta, gonne o kgona go tswelela a ithuta ka koloi ya gago. Mme matsapa ke gore, e kgona gape go dira gore a bake dikotsi ka jalo, tshwanetse o dule o tlhokomela tsela e mokgweetsi a tswang go ithuta a tsamayang ka yone.

Di-toll gate-e di botlhokwa gonne, di tsamaisa loeto ka bonako, ebile gantsi tsela tsa teng di babalesegile le traffic ga e ntsi thata jalo. Mme, di duelelwa gore di dule di siame, di dule di tsamaisa tsela sentle, ebile le tsela e dule e siametse go tsaya loeto.

Ga di fitlhelele ditlhokego tsa batsofe. Mme se se ka dirwang ke gore fa di diriwa dipalangwa, di nne le bonno bo bo kgonang gore bagolo fa ba dipalama ba seke ba sokola.

Re dirisa tlhwatlhwa e le nngwe gore re kgone go somarela.

Kgetlho la ntlha ke palama sefofane, ke ne ka ikutlwa ke tshogile gonne ke sa se tlwaela, mme fa se ntse se tsamaya, ke a feleletsa ke nnile sentle. Ke ne ke fofela goya lefelong Cape Town.

Nka utlwa botlhoko tota, gonne bese e patalwa madi a mannye go na le dipalangwa tse dingwe. Ka jalo, nka leka ka bojotlhe gore ke palame Uber kgotsa Bolt.

Mosola wa baesekele ke gore, e go fitlhise ko o yang teng, fela jaaka koloi. Bothata ke gore, batho ba tlhabiwa ke ditlhong gonne, baesekele o tsamaya mo letsatsing. Le fa pula e na, wa go nelwa ke pula gonne ga e na dikago.

Nka tsaya founu ya ka, ke a tsaya le di-headset-e, gore ke tsamaye ke itsenyeditse mmino kgotsa ke tsamaye ke tshameka di-game-e gore ke seka ka utlwa botelele jwa loeto.

O feleletsa maikutlo a gago a le kwa tlase. Ebile, o feleletsa o nna le bothata ba go hupelwa, gonne boleng jwa moya bo ko tlase ka ntlheng ya go tlala ga diterena le maikutlo a gago, a feleletsa a sa itumelele loeto gotlhelele.

Go ithutela go kgweetsa sefofane, moithuti o tshwanetse a be a dirile dirutwa jaaka Science-e, Maths-e le English-e, a ya go ithutela go kgweetsa sefofane kwa Johannesburg School of Flying.

Ke tlile ka iphitlhela ke le mo seemong seo, mme mokgweetsi ka emisa. Go a tshwanela gore re kolekela bodulo bo bo sa patalwang bo o, gore mokgweetsi a kgone go tswelela ka loeto.

Ke mekgwa wa dipalangwa jaaka ambulance-e kgotsa tleliniki ya tsela, gore e kgone go thusa bagodi fa ba sa kgone go ya kwa bookelong kgotsa ditleniking.

Bakgweetsi gantsi ba baya nako e e lekaneng gore bakgweetsi ba ye di-toilet-e, mme fa nako eo a e fitlha, ba bua ka seyalemoya kgotsa sepikara gore a lebelele gore a bapalangwa botlhe ba feleletse.